Mokgwa wa ho fetolela ho tloha ho satellite dish, ho ya ho TV box ke kakanyo e ntle kapa ke ona mokgwa o motle wa ho ntshetsa pele tsa lefapha la boithabiso ka matlung a rona, ho ba jwale mokgwa ona wa dish wa kgale, wa sekgalekgale oo ditshebeletso tsa teng di sa re uniseng molemo o mokalo, hape e leng ditshebeletso tse re kgethelwang. Ha e le TV box monate wa yona ke hore jwale ke mahala ene jwale wa ikgethela hore o batla ho shebella content e feng, monono, o kgaohane le mathata.

Difilimi tse tswang matjhabeng a mang kapa mafatsheng a mang, ke difilimi tse hlohlontshang ditsebe, tsa diketso tse nyarosang le hona tse ka nnang ya ba kotsi setjhabeng haholoholo ho bana le setjhaba ka kakaretso ba bohang difilimi kapa dikgatiso tsena. Dikgatiso tsena di kotsi haholo ho ba jwale diketsahalo tse etsuwang moo e ka nna ya ba jwale motho ya di bohileng, wa kgahlwa ke tsona le ha ele hore ha se ntho e ntle, ke ntho e mpe ebe jwale o so kgahluwe ke tsona, ebe jwale o etsa ntho e tlatla e mo kenya tsietsing.

Mmino o teng ke o ratang ho tswa ho mose ho mawatle, ho thweng ke progressive house. Mmino ona o tsamaisana le maikutlo a ka, empa jwale methaka le metswalle ya ka, ba e makalla mmino ona hobane jwale bona ba tlwaetse mmino ona wa amapiano e leng mmino nna ke sa tsamaisaneng le ona ho hang, jwale mmino ona wa progressive house kapo yona EDM, o nka moya wa ka o tsamaisa dithoteng tse tjheleng kgateyane kwana, moo e ka reng nka ba moo kapa hona ka ba teng ka ho panya ha leihlo. Empa jwale metswalle ya ka ha e utlwisisi mmino ona.

Abuti ka nnete o tla tlameha o bue ka thata le ngwanenwa wa hao hobane jwale, ke moo o hlakotse playlist ya ka, ho hang ha e sa le yo nyametse playlist ya ka e ke e ratang haholo. Re tlameha o kgaleme ka thata, o laye ka thata mora enwa wa hao, hobane jwale re tla qabanang haeba jwale o tla bapala kapa hona ho senya ntho tsa batho, tseo rona re iketseditseng tsona ebe jwale yena wa fihla wa di senya, re ke ke ra utlwana ho hang ona. Ka nnete lokisa moshana ane o mo kenye tseleng pele a senyeha ho feta mo .

Mokgwa e ko o sebedisang wa hore data e seng tabolwe haholo ka dipotleng ke wa hore, data eo e tla be ke e rekile ke arolwe ho ya ka hore data eno e behetswe hore e sebetse matsatsi a makae. Mohlala, ha eba e le ya matsatsi a thirty, ke tlo divide-a kapa ke tlo arola data eno ka matsatsi a thirty, ebe jwale e yang njwetsa hore na bonyane ha e le kana nka sebedisa data e kae ka letsatsi, hore matsatsi ana a thirty a fihle a fete k ntse ke na le data le hore ke kgone ho reka e ngwe.

Ho betere ho itholla ditaba ka botlalo ho tswa koranteng hobane, ditaba tsa koranta ke ditaba tse batlisisitsweng e seng mabarebare jwalo ka ditaba tsa seterateng tse nang le leeme, le teng e kekebeng ya ba ditaba tsa mmaruri e be le hore ke mashano a matala, a ka o kenyang kgathatsong kapa a o hlorisa. Feela ditaba tsa koranta ke ditaba tse nang le botshepehi ebile ke ditaba tse nang le nnete, tse fupuditsweng, hwa etswa dipatlisiso pele di phatlalatswa setjhabeng kapo koranteng.